Ke ithutile haholo ka kgwebo ya bohwai ka ithuta ka bohlokwa ba yona, ka ithuta ka bohlokwa be ebotlisang ka hara setjhaba. Ke kgonne ho ba le kutlwisiso haholo hore ke tlameha ho qala kae le moo ke tlamehang ho qetela teng. Ke bone bohlokwa bo boholo haholo ba taba ena na ya kgwebo ya bohwai le bohlokwa ba ho e qala.

Hore o kgone ho thola tjhelete ya grant o tlo hloka ditokomane tsa hao tse latelang o tlo hloka ID o tlo hloka karete ya hao ya banka, o tlo hloka lengolo le bontshang moo o dulang teng. O hloke le phone, cell phone number ya hao, e leng hore, o tlo e sebedisa haeba o se na karete ya banka re tlo hloka hore rona re tla o fa ya rona, moo e leng hore o tla kgona ho lo hula teng ka yona tjhelete e tla kenela teng. Ke ya leboha.

Tjhe, le nna ke nahana tsebo ya setso ha ke sa na yona, empa ke nahana ntho e bakileng mathata ke taba ya hore re ithole re tshwara di-laptop le difounu le di computer sekolong ebile re rutwa ka tsona haholo tabeng ya hore le tsona ha o di sebedisa. Re tlameha hore re sebedise sekgowa bongata. Boholo ba rona re qetelletse se re sa tsebe because ha re sa sebedisa di ngolwang jwalo ka pele se re sebedisetsa di-computer le technology ya nou and ke nahana le teng hore re lahliwe ke taba ya hore bolo ho se ho rutuwa ka sekgowa dikolong ke yona ntho e etsang hore re qetelletse bana ba habo rona le ba mahaeng ba lahlehile.

Ke ipuele nnete, feela ha eyo tee ke reng ke tla e tseba ke ya setso hwa jwale empa ke nahana hore ke one ke enngwe ya dintho.

Polasi hangata dihwai di hola ho ya ka hore ke mariha kapa ke le hlabula e le teng do lemuwa ho ya ka hore ka nako eno no di hlokahala ha kae ka mo setjhabeng le nyollelo ya teng e ya ka hore ke nako efe ya selemo ebile dihwai tseno ke tse tholahalang ka nako efe kapa tse hlokahalang ka nako efe.

Ho ya ka ha bona wa ka ke nahana bohlokwa ba ho bapatsa, ekaba ba ho bapatsa baithuti haholo ho tloha ho high school hi tloha grade ten until grade twelve. Ho ba ruta ka bohlokwa ba business hore ba kgone hore ba rute batswadi hae, ha ba fihla hae. Hape e nngwe ke hore hangata ho nne ho tshwara di-meeting especial haholo. Di-meeting tsa dikgwebo di setjhabeng, ba rute makhanselara hore ba rute setjhaba haholo ka kgwebo le hore tjhelete o kgona ho tholahala jwang mmusong. Ha o batla ho qala kgwebo.

Ho ya ka nna ke bona dihora tse ngata di sa hlokahale. Ha o sebetsa polasing, hobaneng o sebetsa tlasa maemo a di-weather-a tse fapaneng. Ka nako tse ding ho tjhesa haholo motho ha a kgone ho ema dihora tseo tse ngata. Ho fitlhela moo ka nako e nngwe ho bata haholo mothong o qetelletse a kula. Jwale ke bona ho le betere ha o fokotswa dihora haholo ho batho be leng hore ba sebetsa polasing, hobane mosebetsi wa polasing ke ho boima ebile o thata.

Ke nahana hore tse ding tsa poleke tsena na di nke di nkanna lo thuswa ho batho be leng hore ba na le kelello ya ho bula dikgwebo, empa ha ba na dipoleke. Ke moo mo mmuso o nka nkang sebaka sena wa se fa batho beo, e leng hore a se hloka for hore ba kgona ho sebedisetsa for dikgwebo tsa bona haholo. Nka nna ya ba ya kgwebo ya bo ya bohwai, or hape e nka nna ya ba kapa ebe kgwebo ya ho bula di-factory.

Ke nahana di-sensor di bohlokwa haholo ebile di etsa mosebetsi o boemong bobebe ho feta. Ha ne motho e le yena a nwesetsang ebile haholo ke nahana di kgona ho boloka metsi ho feta ha ne motho e le yena a nwesetsang. Ke nahana ho bohlokwa hore ho be le dikgwebo tse ding tse bulwang hore re kgone hore re e re nke ba bang ba batho be leng hore ba fellwa ke mesebetsi dipolekeng tse tshwanang le tse kabang tsena na.

Cabbage ho ya ka o tsebeng wa ka ke hore ha o batla ho jala cabbage o tlameha o jale ka nako, e leng hore ha o sa tjhesa haholo, o ka nna yaba ha se ntse sa maeto tswa ekareng re ela o keneng mariheng. Nako tseo, ke sona ka nako tse right tsa hore motho a nka jala cabbage e ka nna ba mahareng a February le April moo seo sa tjhese haholo ke yona nako e right eo.

Hore ke kgone ho sireletsa basebetsi ba ka, ke tlameha ho etsa ka bojohle ba hore ke etse hore ba tsamaya training hore ba tsebe dintho tse kotsi le tse seng kotsi hape ke etse hore ba tsebe hore dintho tse ba tlamehang ho sebetsa ka tlasa tsona ke dife di sa tlamehang ho sebetsa ka tlasa sona ke dife. Re phethe hape ba tsebe ka ho be le diboto tse dutseng mo leboteng tse leng hore di ya ba di kgona ho ba hlalosetsa dintho tse tlamehang hore ba di etse, ba tseba ba sa tlamehang ho di etsa ka dinako tsohle, ba apere dintho tsa ho sebetsa tse leng hore di tlo etsa hore ba dule ba tshireletsehile ka nako tsohle.

Ke tseba ditapole ke tseba di-carrots ke tseba beetroot bohlokwa ba tsona ke tseba hore di fana ka matla mmeleng le ka hare masoleng a mmele, di etsa hore o dule ke o na le madi mmeleng ke beetroot e thusa ka madi le methapo ya mmele e dihwete le tsona di kgona hore thusa ka mahlo haholo. O thola hore motho a jang dihwete, o kgona hore a se ka ba le bothata ba mahlo haholo o kgona ho bona ho hongata.